Go lebellwa maemo a leina la gago gore le ntse jang, a o tla kgona gore o ba patele sentle. Go lebelelwa pampiri e tswang go tswa kwa mosebetsing go bontsha gore a o tla kgona go ba duela madi a bone a tsamayang ba go fa o ne. A o motho yo o tshepegalang, o kgonang go patela ka nako, o kgonang go tlhompha tumelano e o nang le yone le bone. Mme ba lebelela gape ka mokgwa wena o dirisang madi ka teng. Ba shebelela le dilo tsa gago tse eleng gore o na le tsone gore a o tla kgona go leba-lebana le yone tšhelete eo ya bone eo.

O tshwanetse o lebelele gore ke karata e feng e go siametseng, gonne tse dingwe dikarata o tla fitlhela madi a o ne a le ko godimo, ebile o ka iphitlhela o palelwa ke go a patela. Jaanong o tshwanetse o nne mo fatshe, o lebelele gore a na o ka dirisa karata ya mofuta mang go thusa. A ke wa madi a o a bereketseng, o ntse o ipeela kampo ke one a o tla tsamayang oa berekisa, a o leng gore o a adimile, o tshwanetse o a buse a le mantsi.

Gore ba kgone go itse gore o motho o mofuta mang, a o motho o tsamayang o patela sentle, a o motho yo o tsamayang a sokodisa, a wa tshepegala gore o ka iphitlhela o patetse ka tumelano e o nang le yone le batho ba dibanka kapa yang. O tshwanetse o patele sentle gore leina la gago le kgone go nna mo tseleng e siameng. O tshwanetse o tlhompe nako o dumelaneng le ba dibankara gore wa go patela ka yone, o seke wa fetisa, mme o seke wa tlodisa.

Go sa romele dipampiri tse di nepagetseng , mme o tshwanetse o fe mabaka a nepagetseng a gore goreng o tlhoka madi ao, o a tlhokomela eng, e bile wa tlhoka sebaka se se kanang kang. Mme maina a gago a tsamaye a ntse pila, o patela dikoloto tsa gago sentle gore kopo ya go ya madi e kgone go tsamaya sentle.

Go botlhokwa e le ruri gonne go dilo di le dintsi tse e leng gore ga re di bolelelwe ga o ile ko bankeng. O tshwanetse o bale melawana eo gore o kgone go itse gore ditlamorago tsa teng ke eng, gore o tshwantse o iphitlhele o patela leng, bokae, jang. Le melawana eo ya gore o tshwantse o iphitlhele o tlhompa yone tumelano e o nang le yone. Le gore fa o sa tlhompe tumelano e o nang le yone le batho ba dibanka, a ditlamorago tsa teng di tla iphitlhela di le jang, kampo o kgone go itse gore fa o ntse o patela yana, o patela dikgwedi di le kae, a o patela di-interest-e kapa o patela madi a o tsamaileng oa adimile, kgotsa o patela di-interest-e sebaka se le kanang kang fela le fela yalo, gore a o tla iphitlhela o thoma o patela madi a o a adimileng morago ga dikgwedi di le kae.

Go dikitso di le dintsi tse batho ba tshwanetse ba itse ka go adima madi. Gore le ga go adima madi ka moso, fa o feditse go iphitlhela o patetse, ya go sala e ntse e le tlase ga leina la gago, gore o kile wa tsaya madi ko bankeng e rileng, ke ditshwanelo le ditshwetso tse di siameng fa o batla karata ya sekoloto. Ka go tsamaya o ntse o lebelela maemo a gago gore a ntse jang le gore re tlhoka madi a le bokae gore o kgone go siamisa maemo a gago. Le gore o tla iphitlhela o ntse o patela jang le jang, mme busa madi a bone ka tsela e le dumelaneng ka yone.

Ba lebella maina a gago gore o tsamaya o patela yang. Ba lebelelela leina la gago gore a o nnile dikoloto di le kae tse o di patatseng. Ba lebelelela gore a o motho yo o tshepegalang, o nang le nnete, o salang melawana ya madi morago. Ba lebelelela gore madi a o a amogelang ke a ma kae, o dirisa bokae ko tshwanelong tsa gago, mme le gore o sala ka bokae gore o kgone go iphedisa. Ebe le gone, ba tla bolelelang gore o tla kgona go kry-a madi a bokae mme o a patela jang mo dijareng tse kae.